Phumlani, ngabe iziphi izitshalo okumele ukuthi sizitshale ngoba sekuzoqala ubusika? Izitshalo esingazitshala izitshalo ezikuhlaza njenge-spinach, izitshalo ezinezingxabu njengokherothi, kanye ne-rosemary iyakhula ebusika mayivikelekiwe. Ziyakwazi ukukhula ebusika ngoba ziyajwayela ukukhula endaweni ebandayo. Njengezitshalo ezinjengokherothi ezinezingxabu futhi eziba phakathi enhlabathini. Ngabe lezi zitshalo zikhula enhlabathini enjani? Izitshalo eziningi zasebusika zidinga umhlabathi okungagcini amanzi kakhulu ukuze izimpande zingaboli. Kumele zichelelwe kangaki evikini lezi zitshalo? Kumele ziniselwe kanye ngeviki ngoba izitshalo eziningi zidinga ukuchayeka emanzini.

Izinhlobo zezitshalo ezifaneleke kakhulu ukuqandisa, singabala izitshalo eziqinile okungaba iklabishi. Lona lihlala kakhulu isikhathi eside kwizinga lokushisa eliphansi. Kube i-broccoli imelana nobusika, ikakhulukazi izinhlobo eziqinile kakhulu. Ebese kuba izitshalo ezinezimpande okungaba u-anyanisi, ungatshalwa ngaphambi kobusika ukuze ukhule kancane kancane. Kube u-beetroot, ungahlala ngaphansi komhlabathi obandayo. Ebese kuba khona izitshalo eziluhlaza njengo-lettuce othile esiwubiza ngokuthi i-winter lettuce, wona uhambisana kahle nezinga lokushisa eliphansi. Ebese kuba i-serge yona iqinile futhi iyamelana neqhwa uma ingeniswe ngaphakathi noma ivikelwe.

Abanye abalimi bazinze ezindaweni ezisemakhaya, ukubeseka kungasiza ngokuthi kuthuthuke umnotho kulezi zindawo. Abalimi bathenga izinto abazidingayo ezindaweni abahlala kuzo. Lokho kukhulisa imisebenzi yezohwebo nezamabhizinisi. Uma ukuthengisa kwamanye amazwe kuthuthuka kuyehla ububha ezindaweni ezisemakhaya, lapho abalimi bezinze khona. Uma abalimi abasafufusa bathengiselane namanye amazwe, kuba nokushintshelana kwemali. Lokhu kusiza ukuthi bethole imali yangaphandle efana nama-Euro. Le mali ingasetshenziswa ukuhweba kwamanye amazwe. Ukweseka abalimi kungakhulisa izimboni zokukhiqiza. Lokho kuholela ekutheni kudaleke amathuba emisebenzi.

Ngingathanda ukutshala utamatisi ngoba usebenza kakhulu ekuphekeni. Ungawudlali ungaphekiwe futhi uyathandwa ezitsheni eziningi, uyashesha nokuvuthwa. Ubhontshisi okuhlaza, ngoba uthela kakhulu futhi awudingi isikhala esiningi. Kungaba ukherothi ngoba unoshukela futhi uyadleka uluhlaza. Ukhula ngaphansi komhlabathi, okusho ukuthi uvikelekile ezinambuzaneni eziningi. Kungaba u-anyanisi ngoba kulula ukuwutshala. Usetshenziswa cishe njalo mawupheka futhi kuzo zonke izitsha. U-beetroot ngoba uyabiliswa isikhathi esiningi, okwenza kube lula ukuwupheka. Kungaba isipinashi ngoba sikhula ngokushesha ngisho emakhazeni.